Kubangelwa kukobana abantu abanengi bangemaplasini abanamali, akunamisebenzi yeke nokurhulumende naye akabalekeleli begodu abanazinto ezinengi ngale ngemaplasini.

Ungararululwa ngokobana umakhambangendlwana munye namunye ulandelwe yiveni yamapholisa ngemva kobana bagadwe.

Baya ematholapilo ezijameleko namkha ngaphetjheya ngombana bayazi kobana eembhedlela zakarhulumende itjhejo lakhona alisimsinya begodu nepatho yakhona ayisiyihle.

Isisombululo kilokhu kungaba kukobana ivenyana ye-ambulance nayiya esehlakalweni ikhambe neveni yamaphoyisa namkha iimveni ezimbili.

Ngicabanga bonyana lokho kungayiphungula khulu imijeje yemtholapilo.

Kufanele kusolwe ikambiso yesibhedlela leso norhulumende.

Unobangela wenza abantu bangafuni ukuya eembhedlela zakarhulumende baya kezeqadi kukobana eembhedlela kezeqadi uthola itjhejo elifaneleko begodu unakwa ngesikhathi bewuthole nemitjhoga eyaneleko kanti eembhedlela zikarhulumende uhlala isikhathi ngaphambi kokobana utjhetjwe begodu abakunikeli nemitjhoga eyaneleko.

Ziimbhedlela ezizijameleko ezingakaphathwa ngurhulumende namkha ezingasi ngaphasi korhulumende.

Kungaba kumbi khulu ngombana abasebenzi bangeembhedlela bangathi nabangafuni ukusebenza bajikise iingulani.

Unobangela owenza kobana zingajami kukobana vane barhabele lapha kutjha khona yeke nazingakhamba umzuzu nomzuzu kuyaqhubeka kuyatjha la zijarhele khona.

Nakunganala kutjha khona bayazibandula namkha bayazilolonga balungiselela ukuya kwesilandelako isehlakalo namkha balungisa iinkoloyana zabo kanye neensetjenziswa

Ijinifomu yabo iqakathekile ngombana yenzelwe kobana bakghone ukungena emlilweni baphephile.

Iincimamlilo ungababiza lokha nawubona kobana umlilo loyo ungaba yingozi nanoma ungabamncani kangangani.

Bayakghona ukubona isisusa somlilo ngombana bakufundele koke lokho.

Iye, kwesinye isikhathi liyalumatha litjhise izinto ezimagegena.

Kungathelwa lezi ezingakalumathi ngamanzi namkha umlilo loyo ulingwe kobana ubhulwe ngaphambi kobana

Abasebenzi beencimamlilo basebenzisa iintepisi ukufinyelela phezulu la bangafika khona ngeenyawo zabo.

Ngingathatha ingubo namkha ibhaji ekulu ngiyimanzise ngaphambi kobana ngingene ngaphakathi ngibahlangula ngamunye ngamunye namkha ngingabanikela zabo iingubo ezimanzi kobana bakwazi ukuphuma.

Singenza isiqiniseko sokobana basendaweni lapha ekunommoya owaneleko begodu sibaseze nebisi siphinde sitjhege namancebabo.

Iye, uvikelekile kodwana kufanele ujame endaweni lapha umlilo ungekhe ukubambe khona.

Ngingamkhalima kobana akukalungi lokho akwenzako ngombana lokho kungabanga kobana umuzi wakhe utjhe

Ngombana amanzi nomlilo wegezi azihlangani uwenza kobana

Ngokobana ihlale inamanzi aneleko ingakhambi inganamamzi

Kufanele ahlale anesigujana namkha iingutjana ezimbili zamanzi.

Umphakathi ungafundisa abantwana ngobungozi bomlilo begodu ubatjengise nokobana kubayini umlilo uyingozi ukuze bakwazi ukudlalela kude

kulokha nakuna izulu elikhulu kubenamanzi amanengi agelezako akhukhule imizi yabantu.

ziba sendaweni ezinamanzi amanengi afana namadamu kanye nolwandle.

ngombana bangacwila nabalinga ukungena besizo elirhabako bangafiki.

Kuqakathekile ngombana kungenzeka ukobana amanzi angene eendaweni ezingakafaneli ngemzimbeni.

Laba besizo elirhabako bangangena bathaye ngombana bona bakufundele lokho bakhambe bayokuhlangula abantwabo. Nanyana kungasetjenziswa iinkepe lezi ezincani

Ngingamthela ngamanzi ebusweni ukuzama kobana abuyise amandla begodu ngimseze namanzi.

Awa, angekhe yasiza i-GPS endaweni ezisiminyaminya

Iye, ngicabanga kobana kufanele bakatelele.

Umbono wami angicabangi kobana iinkhandelambeleko ziphikisana nekolo yesintu.

Ngicabanga bona yimvelo ngombana nalapha ezikhona iinkhandelambeleko kusafana

Iinkhandelambeleko zizinto ezisetjenziswa bomma namkha bentazana kobana bangazithwali.

Iye, ngicabanga kobana kuyasiza ngombana bayabafundisa begodu babayale.

Iye, zona ziqakathekile kodwana zona ziyababangela amagulo

Awa, angicabangi kobana abomma abasalandela isintu bangazisebenzisa.

Umuntu osilawula kobana umuntu angaba nabantwana abangaki. Mumuntu uyazikhethela kobana yena ufuna ukuba nabantwana abayingaki begodu okhunye abantwana sibaphiwa nguZimu.

Iinkhandelambeleko zihlukile kukhona amapeni, kukhona umjovo, kukhona nejazi lomkhwenyana.

Uzokwazi ukuzibekela isikhathi sokobana ufuna ukuba nabentwana

Akuyisizi kodwana ukuyibekela isikhathi sokobana azikhethele kobana ufuna ukuba nabentwana

Ubungozi bokusebenzisa iinkhandelambeleko kukobana zingakubangela amanye amagulo.

Iinkhandelambeleko ungazithola simahla emtholapilo eseduze.

ngibona kumbono omuhle loyo ngombana nabobaba nabo kufanele bazivikele.

Imindeni esitjhidelene nabo ingabakhuthaza kanye neenkolweni namkha emtholapilo.

Kufuze usebenzise umjovo namkha amapeni

Umuntu okufuze abenombono ngalokhu ngumma ngombana nguye ozozithwala.

Ayakwazi ukuzivikela ngombana lokha iinthandani naziya emsemeni ubaba uyayembatha ukuze umma

Udade navane azithola asidisi kodwana asebenzisa iinkhandelambeleko usuke angazisebenzisi ngefanelo namkha ngomyalo wabonesi.

Mina ngithi kungaba kuhle nange bangaphakelwa kabili ngombana bakhona abantwana ababuya emindenini edobha phasi.

Iinkhukhula esikhathini esinengi zibasendaweni ezinamanzi amanengi ezifana neendawo ezinelwandle kanye namadamu amakhulu.

Iye, ngicabanga kobanyana lokho kungasiza.

Iye, ngicabanga bonyana bayafundiswa ngokuqakatheka kokulandela kwekambiso yezepilo.

Zikhiqizwa babantu bangaphandle begodu zilethwa babantu bangaphandle.

Ngingasebenzisa ijasi lomkhenywana.

Abezimu mindeni yethu esele yadlula ephasini.

Iye, ngicabanga kobanyana kubasiza khulu ukuthola iindawo ezinama-GPS.

Iye, kufuze uvale iimpumulo ungarhogeli intuthu begodu ujamele kudanyana ukuze umlilo ungakutholi.

Kuqakathekile ngombana lokho kuzosivikela emagulweni amanengi.

Ungawubona nge-amblem.

Ngicabanga kobanyana kufuze umthetho loyo ususwe.

Ubungozi bungaba bukhulu khulu ngombana kungenzeka kobanyana umtjhoga loyo awukalungeli umzimba wakho.

Benzeka ngokobanyana abaphathi beentolo babebudedengu, bathenge izinto ezingakalungi ngemali ephasi.

Namkha ngaphezulu.

Isigenama sihlahla esikhiwa phasi

Ngombana bayazi kobana eenkundleni zokuthintana izinto zikhamba msinya.

Iinkhandelambeleko zokuhlela umndeni zisimahla eembhedlela nemitholampilo eseduze.

Bangamhlonipha ngokobana bangakateleli umuntu, umuntu kufuze

Indlela elula kukobana kutholwe iinkepe, iimphaphamtjhini.

Ungararululwa ngokobana kutjhugululwe indlela okwenziwa ngayo amapilisi, kubelula kobana abantu bakwazi ukuwasela bangakadli.

Imitholampilo le ingathuthukisa ngokobana yenziwe ibeminengi begodu ibesezingeni eliphezulu.

Awa, azikakulungeli ukukhamba eendleleni ngombana amavilo wakhona mancani begodu nazo zaba phasi khulu.

Awa, angicabangi kobanyana bazokubotjhwa ngombana akekho umuntu okukatelile kobana uthenge kibo ngombana uyayazi imitholampilo neendawo ezitlolisiweko zokuthenga imitjhoga.

Iye, ngicabanga kobanyana urhulumende kufuze abakhele ngobutjha.

Ngingamkhalima khulu, ngimyelelilise ubungozi azifaka kibo begodu bonyana nakafuna eembhedlela zikarhulumende ngikhona ngingakwenza lokho simahla begodu ngendlela ephephileko.

Impepho isebenza lokha nakuphahlwako nakukhulunywa nabezimu.

Ngokobana abenendawo eyaziwako etlolisiweko.

Kufanele usilise.

Kufanele ahlale aneengujana zamanzi.

Abantu abanengi abanalwazi mayelana nabantu abakhubazekile yeke gicabanga kobanyana emisebenzini lapho abone umuntu okhubazekileko kufuze abasebenzi bafundiswe ngobujamo lobo.

Kungenzeka kobanyana bayinamathisela ebusuku namkha ekuseni khulu.

Ngicabanga kobana kobana abazifumani ngokwaneleko.

Iinkambiso ezikhona ezahlukahlukeneko zokuhlela umuntu kungaba mapilisi, kungaba lijazi lomkhwenyana, kungaba mjovo.

Kuzokuletha umehluko omkhulu ngombana abantu laba abakhuluma ngabo iimpilo zabo zizobangcono khulu.

Ngingabakhuthaza ngokubakhombisa iindlela ezilula

Isebenziselwa ukuphahla.

Zingahlanganiswa ngokobana amakhosi norhulumende babonisane.

Kungaba nengozi ekulu ngombana abantu evane bangene lapho vane bakufundele lokho begodu vane baphethe iinsetjenziswa ezifaneleko.

Ngicabanga kobanyana kungaba nomehluko omkhulu.

Kuqakatheke khulu ngombana esikhathini sanje izinto ziyabiza yeke kuqakathekile kobana umuntu azimedele bona ufuna ukuba nomntwana nini.

Ngicabanga kobanyana emtholampilo kufuze balungise umraro wemithetho eminye.

Ngicabanga kobanyana kukhona ekubasebenzelako.

Umbono wami ukuthi abantu abanengi ababona abantu abakhubazeke ngokomkhumbulo ngaleyondlela, basuke banganalwazi elaneleko.

Kusihlahla sesintu.

Kuba kulokha abantu nabafuna usizo olurhabako begodu banganayo imali eyaneleko.

Umarebulana kumumuthi wesintu.

Iqaphozi kusihlahla esihlaza osithola ehlathini begodu sisetjenziswa khulu babantu besintu.

Iye, ngivumelana nalokho ngombana usuke kubekwe iimpilo zabo engozini ekulu.

Angahlengulwa ngesiphaphamtjhini.

Kusihlahla esinzinyana esisetjenziswa balaphi bendabuko.

Kufuze kuqalwe kobanyana banazo imphepha zokuthengisa iinhlahla lezo begodu zisemthethweni na.

Awa, akukaphephi.

Iinkhandelambeleko zizinto ezisetjenziswa bomma namkha abantazana ukukhandela kobana babenabantwana.

Khona akuyisizi kangako ngombana zona iinkhandelambeleko lezo zijike zibangele abantu bengubo amagulo amanye.

Bengingazi kobanyana amagcikwane abulawa marhamulo.

Isintu siphikisana nendlela yokuhlela umndeni yesikhuwa.

Babantu ababhemako, babantu abaphila nabantu abanobulwelwe be-TB.

Mina ngicabanga kobanyana kufuze baphakele kabili ngelanga ngombana bakhona abentwana ababuya emindenini edobha phasi ebathembele kikho khona ukudla ebakuthola ngeenkolweni.

Umphakathi ungenza isikhathi sokufundisa abantwana ngengozi yomlilo begodu ubakhombise izehlakalo ezihlukileko lapha abantwana abanye ebatjhiswe khona